Ina nxavo ya data hi yona yi nga xirhalanganyi ku ri vanhu va tiphina hi tiinthanete loko munhu a ri hava data a nge swi koti ku ri a tirhisa inthaneti kumbe a languta swilo eka inthaneti data hi yona ndlela yo tirhisa inthaneti masiku lama.

Ndzi nga xava data eka Vodacom hikuva Vodacom i nyika ti-data to tala hi mali leyitsongo ivi Cell C i na ti-data letitsongo hi mali ya le henhla Vodacom yi twisisa vaxavi va vona leswaku data yi va le ka xiyimo xa le hansi ivi u kuma data leyinyingi ku ri u yi tirhisa for internet.

A ndzi titwi kahle hikuva masiku man'wanyani u nge tirhisi data u yi vekela masiku lama u nga ta tirhisa yona data ivi u vona leswaku data ya wena se yi expire-rile ivi leswi swi endla leswaku u nga ha tirhisi data u fanele ku xava data yin'wani ku ri mali i hava data yi fanele ku ri yi nga expire yi fanele ku hela ntsena loko u yi xavini ku expire ka data a swi ndzi khomi kahle va ti-service provider va fanele ku tshama hansi va swi anakanya leswiwa.

Hi n'hweti ndzi xava kan'we data ndzi xava data ra MTN ku nga one point five gig ya n'hweti.

Data ra cellphone i ndlela yo tirhisa inthanete u fanele ku va na data loko u lava ku tirhisa inthanete riqingho a ri tirhi kumbe a ri ngheni eka inthanete loko ri nga na na data data hi yona ndlela leyi u fanele ku yi tirhisa leswaku u nghena eka inthanete u fanele ku xava data u yi nghenisa efowunini ivi hi ndlela yeleyo u ta kota ku tirhisa inthanete eka riqingho.

U fanele ku tirhisa data ya wena hi vukheta ivi loko u nga yi tirhisi u pfala data ya wena leswi swi ta endla leswaku u kota ku tirhisa data ya wena n'hweti hinkwayo loko data ri nga pfariwanga ra tirha endzhaku ka riqingho ra wena u fanele ku tima loko u nga tirhisi data ivi u layita loko u lava ku tirhisa data hi ndlela leyi u nga swi kota ku heta n'hweti hi data ra wena ri nga si hela.

Masiku lama vanhu va tirhisa ti-WiFi hikuva Wi-fi a yi heli u nga yi tirhisa vusiku hinkwabyo ni nhlekani kambe data u nge yi tirhisi vusiku hinkwabyo ni nhlikani yi ta hela ivi u fanele ku xava nakambe nakambe ivi Wi-Fi u hakela kan'we hi nyanga ivi u tirhisa.

Loko ndzi xava data ndzi xava data leyi yi nga le henhla kumbe ti-megabytes ta le henhla loko ndzi tirhisa data ndzi tirhisa xinkarhana ivi ndzi yi pfala loko ndzi nga yi tirhisi ndzi yi pfula ntsena loko ndzi lava ku tirhisa inthanete no tirhisa swin'wanyana swo fana na Facebook, WhatsApp na TikTok loko ndzi nga swi tirhisi ndzi pfala data ya mina leswaku ndzi kota ku vona data leyi yi nga ndzi salela.

Hikusa vanhu vo tala a va se na va na yona mali yo hakela ti-Wi-Fi data hi yona leyi xavekaka ivi vanhu va kota no tirhisa inthanete data hi yona leyi hatlisaka ku ri munhu a nga swi kota ku yi afford-a kumbe ku yi xava yi va yi fanele ku va yi xixavo xa le hansi ku sungula ka five rand vanhu va swi kota ku xava data hi mali yeleyo kambe a ri tshami nkarhi wo leha.

Tindlela tin'wana to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku ri u nga tirhisi ti-app leti dyaka data to fana na ti-TikTok na ti-Facebook u nga tirhisa Google kumbe tin'wanyani ti-Firefox ti-app to languta swilo tin'wanyani ti dya data data ri nge tshami nkarhi wo leha loko u tirhisa TikTok na ti-Facebook na ti-YouTube.

Eka malume data bundle i yin'wana ya tiinthanete kumbe i yin'wanyani ndlela leyi i tirhisiwaka loko u lava ku nghena ka inthanete a data ya fana na airtime loko u ri hava airtime u nge swi koti ku fowunela lava u va rhandzaka naswona loko u ri hava data u nge swi koti ku nghena ka inthanete kumbe ka tin'wanyani ta ti-social media leti ti tirhisiwaka to fana na TikTok, Facebook na WhatsApp hi ndlela leyi u fanele ku va na data leswaku u kota ku swi tirhisa.

Hikuva vanhu vo tala va masiku lawa va tirhisa inthanete ku endla mabindzu ya vona ku nghena ka inthanete ku vonisa vanhu leswi va swi tirhaka hi mavoko swin'wanyana i ku ri vanhu va rhandza inthanete ku langutisa swilo leswi va swi lavaka swilo swo tala sweswi swi le ka inthanete vuxokoxoko byo tala byi le ka inthanete hi ndlela leyi endla vanhu leswaku va xava data lero durha naswona vamabindzu lava xavisaka ti-data va vonile leswaku vanhu vo tala va lava data hi mhaka va vonile ku ri va yi durhisa data.

Nxavo wa data ya masiku lawa u yile ehenhla hikuva vanhu vo tala va tirhisa data eka mafoni ya vona ya le nyongeni leswi swi endla leswaku data ri durha hi ndlela leyi vanhu vamabindzu ya ti-data va kuma bindzu ra ku xavisa data. Data ra durha masiku lawa na matirhiselo ya kona ma le henhle ngopfu hikuva vanhu va tirhisa data swinene emaselifonini ya vona.

Munhu loko a tirhisa data eka riqingho ra yena loko a nga ri tirhisi u fanele ku ri tima hikusa tin'wanyani ta ti-app leti nga kona ti tirhisa data u nga ri voni u ta hlamala loko se ri herile ivi munhu loko a heta ku tirhisa data u fanele ku ri tima. Leswi swi endla leswaku u kota ku tirhisa data ndlela yo hi ndlela ya kahle na yo leha hikusa data loko ri nga timiwanga ri hatla ri hela naswona ku xava data ra swa durha ngopfu.

Munhu a nga kota ku fikelela mahungu eka foni ya yena ya le nyongeni. Munhu a nga kota ku vona leswi endlekaka ematikweni ya le handle. Munhu a nga kota ku apulayela mitirho hi foni ya yena hi ku tirhisa data. Munhu a nga kota ku vona eka ti-social media leti nga kona hi ku tirhisa data.

Ina matirhiselo ya Wi-Fi na data ma hambanile hikuva data ra hela ivi loko u tirhisa Wi-Fi data ya kona a yi heli.

Swi vula leswaku u nge swi koti ku hoxa data ya wena eka riqingho ra le nyongeni.

E-e a ku na ku hambana data i yin'we loko u tirhisa network yin'wana na yin'wana handle ka ku ri u tirhisa three G, four G kumbe five G. Leswi hi leswi i xipida xa foni ya wena ya masiku lama ku ri foni ya wena i kota ku famba kusuka kwihi ku fikela kwihi hi five G i vonisa leswaku ku tirhisa data ku le henhla ngopfu.

Ina ku tirhi ku bela munhu riqingho swi tirhisa data ye yo tala loko u endla vhidiyo tanihiloko u endla riqingho hi rito. Loko u endla vhidiyo munhu u kota ku vona un'wana munhu a nga le ri kusuhi na yena kambe a mu vona hi vhidiyo leswi swi dya data yo tala tanihiloko u endla rito eka riqingho.

Tihakelo leti fihliweke ku nga va out of bundle charges loko u ti loko data ya wena yi herile system yi nga sungula ku tirhisa airtime kumbe hakela hi nkarhi un'wana handle ko ku byela. Leswi swi endla leswaku u hakela ngopfu kumbe ti roaming around services loko u tirhisa data ya wena u ri le handle ka tiko u kumbe ti-connection fees ti ndzinganiso tin'wana swi nghenisa ti-service charges kumbe ti-admin fees ntirho lowu u wu tekaka hambileswi u nga vulavurisiwanga hi swona.